Dilo tse di sekesekiwa ke gore batswadi ba gago ba tshela, a o dira sentle mo dithutong tsa gagwe ebile a credit score ya gago a e kwa godimo kgotsa kwa tlase.

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa go dira tshweetso ka go dirisa karata ya sekoloto ke go itse gore banka ya gago ga e kgona go adimisana madi, fa o dira sekoloto o tla patala madi ao ka nako ke wena le banka ke na le o tla patala.

Hisetori ge o adimile madi mo bankeng nna ke nagana ke ke selo se ae siameng ka gonne dibanka di tshaba gore ba go adima madi o tla palelwa ke go a buse kana ya bone ke magala fa ba sa itse dilong tse dintsi sa ba patela banka bana ba ba tla tsaya go adima madi a sa patelang e leng yone go dira jalo ke gore o dirile sekoloto ga ntse o patela madi a gago a sekoloto.

Diphoso tse batho ba di dirang fa ba dira sekoloto ke go adima madi a mantsi a itse gore nka se ba kgone go a patala ka go thusa seno ka go adima madi a o tla kgonang go a patala.

Go botlhokwa thata go buisa pampiri ya sekoloto thata kgotsa e buisega gore o tlhaloganye ka go mo nakong ya go fa o sa se tlhaloganyong o be o tsena mo mathateng o sa tlhaloganye pampiri a bo o e badile wena o sa e bala.

Go nna le kitso ba madi ba thusa batho ba bantsi ba ba dirileng dikoloto ba sa di patala ka ntlheng ya go itse gore kgotsa ka ntlheng ya gore sa tlhaloganye mme batho bangwe ba saena dilo fela.

Dilo tse di tsewang tseia ke banka ke go itse histori ya gago gore ke ka sekoloto le gore di-record-o tsa gago o na le tse kae, ke gore a o a ba bereka o tla kgona go e busa madi a sekoloto go le gantsi go bala morokotso wa sekoloto ka selo se re se bitsang credit score.

Ee, e thusa batho go dira ditšhelete mo dibankeng tsa bone kgotsa ka balance ya bone.

Tuelo ya go goga banka fa o goga madi mo bankeng tuelo tsa go reka dijo di ka tilwa ka go go swiper karata ya gage, ge o ya ko mabenkeleng e se ke ya goga madi a o ka ratang mme wena o dirise karata fela ka a goga madi.

Dituelo tseno di ka fokotsega ka go sheba tseno tsa banka ya gago go tlhola gore go diragalang ka madi mo bankeng ya gago kgotsa madi a ntse a teng a diregang ebile fokotsa go reka dilo tse di botlhokwa ba reka fela dilo tse di botlhokwa.

Ga ke rate go adima madi mo bathong ka gonne fa o adima madi mo bathong kgotsa mo gape nka se duele tlhwatlhwa tse di ko godimo jaaka ko bankeng.

Di re thusa thata ka gonne ge o na le tsone nka se go fane ka madi a ya gagwe ya kwa mme o tla dirisa fela madi a mo App-eng e re re kgona go reka kgotsa kgona go ga botoka thata ka gonne ga o tlale ka madi mo ya gago ka sekao ke tsamaya ka fela fa o batla go dira ga o ke duela ka founu ya gago.